Ke akanya gore go kgetlhiwa ka nako e e leng gore e siame, go ya ka tsela e e beilweng gore go kgetlhwa leng, ka nako efeng. Ga go kgetlhiwe fela, e seng ka ditumelano tsa rra polase kana mojadi o tlabe a jetse se se tlabe se kgetlhilwe ka nako eo. Go kgetlhiwa merogo, go kgetlhiwa maungo ka go farologana, disonobolomo, le tse dingwe, go kgetlhiwa le di-millie meal.

Mekgwa ya go omisa dijo e ama ka gore o fitlhele nako nngwe dijo di tsaya sebaka a ntlheng ya letsatsi le le seng bollo thata go ka omisa dijo, or-e bontsi ba dijo e le goreng ga bo kry-e letsatsi le le ntsi, le dikotla di a tsamaya gape ga ele gore dijo tseo di omisitse go fitisisa, le boleng ba teng ga bo sa tlhole bo le botlhokwa thata yalo, mmeleng wa batho, so e feleletsa e le gore ga di na dikotla.

Maemo a bosa a ama ka tsela e e leng gore dijo tse dingwe ga di batle letsatsi le le ntsi or-e maungo a ga a batle letsatsi le le ntsi, ga a batle metsi a mantsi, ga batle dipula tse dintsi, tse e leng gore di feleletse e le gore di a di senya. Letsatsi le lone le fitlhela ele lone le ore le lone le senya dijo tsa rona. Ga o jetse mo karolong e leng gore e kry-a letsatsi le le ntsi, maungo a mangwe ga a batle letsatsi le le mentsi, a batla letsatsi le le lekaneng. So le mafelo ga a tshwane ka mobu, tse dingwe go na le mobu e leng gore ga di gole mo go tsone, so di ama ka tsela tse di farologaneng.

Mo Aforika Borwa mo temothuong, re na le dilo tse e leng go re di a tla ke re metšhini e e leng gore re e dirisa. Mafatsheng a mangwe, ga e le gore ga o le moithuti o ya go ithuta ko dinageng tse dingwe, o fitlhela e le gore o kry-a dilo tse e leng gore di mo dinakong sekai e ka nna ka tshilo, o fitlhela gongwe mo Aforika Borwa re short-a ka metšhini e e leng gore e mo dinakong ka tshilo e e leng gore dijo tsa rona di dirwa ka bonako gore di kgone go fitlhelela mabentleleng le baagi ba rona.

Ditlamorago tsa go ntsha matlalo mo diphologolong ke gore diphologolo di feleletsa e leng gore di kry-a ditshwaetso, di fokelwa ke malwetsi a e leng gore a mo moweng. Ditshila tse e leng gore di mo moweng, ke tsone ditlamorago tseo. Mme re ka di tila ka gore re 'irele mo lefelong le e leng gore ga la tlala dilo tse e leng gore di ka feleletsang di ama diphologolo tsa rona.

Ga o lemoga gore phologolo ya gago ga e sa tshwana le pele, kgotsa ga e sa tshela the way e ne e tshela ka teng, go tshwana le go ja, go tshwana le go tsamaya ga yone, o bona gore go na le diphetogo. E ka laolwa ka gore, ga o bona diphetogo tseo, netefatsa gore di ya go tlholiwa ke dingaka tsa diphologolo. Le wena, ga o le morui, o itse gore o thibela yang, go tshwana le ga phologolo ya gago e jele sengwe se e leng gore ga se a siama, o a itse o ka thibela yang gore ya gago e se ka ya feleletsa.

Morogo e leng gore ga e itsagale thata ke morogo wa thepe. Thepe e bonwa mo dijarateng tsa rona, e a itlhogela, ke e leng gore ga e tlhoke go jaliwa. Ke morogo o e leng gore o itekanetseng, e bile o jewa ke mongwe le mongwe, o tshwana le go ja sepinatše. Ke merogo e e leng gore batho ba bantsi ga ba itse ka yone, e leng gore e itlhogela mo dijarateng. Ga ba itse gore e bonala jang. Batho ba ka ithuta ka go le gontsi ka yone. Molemo wa teng ke gore e tlhatswa mo mmeleng.

Se e leng gore re ka ithuta ka sone re le batho ke ka dijalo, gore re di jala leng, ka nako efeng, di omisiwa leng, di kgetlhwa leng. Ke tse feng tse e leng gore ka nako tsotlhe, ga o le motho, o tshwanetse phele le tsona, o phele o di ja, jaaka e le mobereki. Ke eng se e leng gore sa mo itumedisa thata ka go bereka mo polaseng e a go berekang mo go yone? Ke eng se e leng gore se mo tsosa moso le moso, se e leng gore se mo dira gore a tswelele go bereka mo polaseng eo, o itumelela eng?

Rakgadi wa ka o godile a re apela merogo e e farologaneng, mme ene ele gore nna thata ke e ratang ke khabetšhe, sepinatšhe, digwete le ditapole. Ditapole thata, ke di ratela gore di na le protein-e e ntsi, di fana ka maatla. Ga o di jele, go tshwana fela jaaka o jele papa. Sepinatšhe le digwete le khabetšhe, tsona di na le dikotla, di 'ira masole a rona a mmele a nne a itekanetse. Di re fa maatla, di a re tisa mo marapong, le gone di na le di-vitamin-e tse dintsi, ke di ratelang gone thata yalo.

Diphetogo tse re itemogelang tsone ka tlelaemete ya rona di ama thata mo go leng gore pula ya rona ga e sane ka setlwaedi, mo e leng gore e feleletsa e le gore ka nako e re tshepileng gore pula e tla nna, ga e nne. Mo e leng gore re lebeletse gore dijalo tsa rona di tla tlhoga ka nako, di kry-e pula e lekaneng, go nna le komelelo kgotsa pula, ga e le gore e na, o fitlhele e le gore e na ka bontsi, bo e leng gore e gogola le dijalo tsa rona. Mo e leng gore ha re kry-e dijalo ka nako e leng gore re di solofetse ka yona, gape ga pula e sa ne, dijalo tsa rona di feleletsa e le gore ga di tlhoge, re feleletsa e le gore kry-a dijo di tura.